Njengoba behlanganisa i-akhawunti ehlanganyelwe, kuzofanele ukuthi baye emaphoyiseni ngaphambi kokuba ivulwe, bayenze i-affidavit okuyiyona ezobe isho ukuthi, lapho behlukanisa izinto, nanoma ngabe kungaphansi kwasiphi isimo, umuntu nomuntu uzothola u-fifty phesenti wakhe ngokulinganayo, okanye leyo afidavidi ezobe isho ukuthi umuntu uthola kangangoba efakile uma kufika isikhathi sokuhlukanisa.

Ngithole ukuthi umphathi wami ubenikela ngempela ku-UIF egameni lami, kungamele ngivakashele amahhovisi akwa-UIF, ngiphathe umazisi wami, bangibhekele ukuthi ngabe umphathi wami unikele ngempela na?

Angiboni kungumqondo omuhle ukusebenzisa imali ebolekiwe ukukhokhela izikweletu zezokwelapha. Lokhu ngikusho ngoba ungazithola usungaphansi kwengcindezi ngenxa yokuthi unakekela isimo sakho sezempilo. Kodwa okungumqondo omuhle ukuthi uqokelele leyo mali ize yanele ebese uyakwazi ukukhokhela kahle izikweletu zakho zezokwelapha ngaphandle kwengcindezi.

Kufanele kubhekwe izici lapho kuhlolwa khona ukulungiselelwa noma ukulindwa kwemali yomngcwabo, kufanele kucatshangelwe umndeni ohleli olinde leyo mali ukuze impilo ikhone ukuqhubeka, ngoba okungenzeka ukuthi lo odlulile nguyena obekwazi ukunakekela umndeni.

Inzuzo engangiheha kakhulu ukuthi kubekhona imali engiyiphiwayo yamahhala ku-akhawunti yami yokuthi ngivule i-akhawunti entsha, okanye kube khona lapho bangiphungulela khona esikweletini sami esifaka kuzona izinto ezibalulekile, okungenzeka ukuthi izikweletu zemithi yezempilo noma yezemfundo.

Kunezikweletu zokufunda ezihlinzekwa emabhange. Lezi lezi zikweletu ziyasiza kakhulu ukuthi ukwazi ukukhokhela izifundo zakho ungafundi ngaphansi kwengcindezi yokuthi awazi ukuthi uzozikhokhela ngani iziqu zakho. Kepha kunobungozi ekuzithatheni kwakho, ngoba lapho uhluleka khona ukukhokha bakudlulisela kubameli abakhulu, ungadlelwa ngisho impahla yakho, futhi lapho uqala ukusebenza, baye badonse imali enkulu edlula kwalena obuyikweleta ngoba befuna inzuzo.

Izikhathi zokulinda zihlukahlukene kubahlinzeki bezemishwalense. Eminye imishwalense iyaye ikhokhe ngezinyanga nje ezithile emva kokuba umufi adlulile emhlabeni, eminye iye ithathe isikhathi eside kakhulu. Esingakufunda lapha ngokuqhathanisa izikhathi, ukuthi kubalulekile ukuthatha umshwalense ozosheshe ukukhokhele ukuze ukwazi ukukhokhela izindleko zezemingcwabo, futhi uma kwenzekile wangena ezikweletini ngalokho uzikhokhe kusenesikhathi inzuzo yabahlinzeki ingakakhuphuki.

Kulesi simo umngani wami kufanele ahambise inombolo emshayelile emaphoyiseni futhi abikele nebhange ukuthi kukhona umuntu oke wamshayela efuna iphini yakhe, ngoba okungenzeka ukuthi akuyena umuntu wasebhange futhi ngisho kungumuntu wasebhange akavumelekile nhlobo ukuthi afune iphini yakhe.

Ukuze ubone ibhalansi yakho ohlelweni lwakho lokubhanga, kufanele ukuthi uhambe uye emshinini wokukhipha imali, uciphize ibhathini elibhalwe ukuthi-view balance, lapho-ke lizobe selikukhiphela isiliphu esibhaliwe ukuthi ngabe unamalini, okanye ungene efonini yakho kwi-App yakho yezokubhanga, ucofe ibhathini elithi-view balance, uzobona lapho ukuthi unamalini.

Izikhathi zokulinda zomshwalense abahlukene zinomthelela omkhulu kwizindleko nenzuzo. Imishwalense lapho usheshe khona wakhokha, kuye kube ngcono ngasohlangothini lwawo, kepha lapho siside isikhathi, izinyanga lezo ezidlulele ziyaye zibalwe nenzuzo yazo.